Abaqeqeshi kwezemidlalo ezikolweni babalulekile kakhulu. Abanye abantwana uyawufika bengenzi kakuhle kwizifundo zabo kodwa begqwesa kwezemidlalo. Indima edlalwa ngabaqeqeshi ibalulekile kuba abaqeqeshi bayafana notishara nabazali. Kumele bakhe ingomso lomntana kwezemidlalo, kumele bona babonise umntana ngendlela engumzekelo, kumele bona bayazi ukuthi umntana bamakhela ukuthi angakwazi uphila ngemidlalo kubomi bakhe.

Umntana odlala ezemidlalo iyamnceda ekwakheni izihlobo. Ngoba xa efika phaya kuleso spothi aya kuso, noba yisoka, noba yitenesi, noba yirabhi, uzawufika adibane nee-players ezifana naye ii-team mates, apho azawumane edibana nabo rhoqo kuyodlalwa le nto abayithandayo, yakhe ubuhlobo phakathi kwabo.

Njengomntana oyintombazane kule mihla ungakwazi ukuba noba yintoni na ofuna ubayiyo apha emhlabeni. Akusekho nto ithi uba lena ifanelwe yenziwe ngabantwana bamakhwenkwe, lena ifanele ngeyamadoda. Ukuba uyayithanda, ukuba iyakulungela, qhubekeka nesiphiwo osiphiweyo. Akusekho nto ithi ngoku ngoba uyintombazana awunokwazi udlala ibhola ekhatywayo. Maninzi amantombazana aphumeleleyo kwibhola ekhatywayo. Wena qhubekeka namaphupha akho qhubekeka nento oyithandayo, qhubekeka ngale nto ivuyisa intliziyo yakho.

Ukudlala imidlalo kwi-intanethi nangona kulungile kodwa kuza neengozi ezininzi. Njengomntana othanda usebenzisa i-intanethi ngemidlalo kufanele uqaphele ngoba kukho abantu abaninzi abadala abasebenzisa i-intanethi ukwenza izinto ezimbi. Kukho abantu abadala abaloba abantwana kwi-intanethi ukubasebenzisa kwizinto ezingafanelanga ukuthi abantwana bazenze. Njengomntana osebenzisa i-intanethi kakhulu kumele uqaphele, kumele ukuthi xa udibana nento ongayiqondiyo ukwazi uxelela umzali. Kumele ngamanye amaxesha xa uyisebenzisa kubekho umntu oyi-adult ohleli nawe ukwenzele azokwazi ukujonga ukuba usekwimidlalo efaneleke ubuntwana na kwi-intanethi.

Abanye abazali bangangayixhasi into yokuba abantwana babo abangamantombazana badlale umbhoxo njengokuba kubo ingakhangeleka ingathi yimidlalo apho enobungozi kuba kugilwana, kuba kuwiswana. Ibangele ke ngoku abazali boyikisele abantwana babo abangamantombazana.

Ezemidlalo zibaluleke kakhulu ezikolweni ukubonakalisa izakhono ezahlukeneyo zabantwana. Ezinye izakhono abantwana azibonakali eklasini. Xa befika ke ngoku ebaleni le midlalo kulapho abanye bagqwesa khona babonakalise iziphiwo abanazo.

Xana amanqaku ephantsi kwezifundo womntana kuba echitha ixesha lakhe elininzi phambi kweintanethi esenza imidlalo, kumele njengomzali uthi uba njengokuba amanqaku esezantsi kwizifundo liyaphela ixesha lokuba usebenzise i-intanethi for ezemidlalo. Ze ithi ke ngoku xa esenyukile amanqaku akhe ezifundo ulibuyisele ixesha leintanethi, kodwa nalapho akwazi ulohlula ngendlela ixesha lezifundo nexesha leintanethi. Uthi wojonga ke ngoku ukuba njengoba senyukile amanqaku uyakwazi na uhlala ephezulu nangona ulibuyisele okomzuzwana ixesha leintanethi, ukuba akwazi yena ulohlula ngokulinganayo ixesha phakathi kweintanethi kunye .

Xa ujonge umsebenzi yoba yi-social media influencer kumele ucwangcise i-profile yakho. I-profile yakho uqinisekise ukuba ine-social media presence ukuba usebenzisa i-social media, amajelo onxibelelwano ngendlela efanelekileyo, ngendlela elungileyo. Ukwenzele izoba lula i-networking ozowuyenza, izoba lula ukuba ii-brands zikwazi ufuna usebenza nawe xa uzawukwazi ukusebenzisa i-social media ngendlela efanelekileyo.